Ukungalutholi ulwazi olwanele mayelana nemfundo yezocansi kunomthelela omubi, omkhulu, futhi entsheni yasezindaweni la kungafinyeleli khona lolu lwazi. Lokhu kwandisa ukuthi abantu noma izingane ezincane zikhulelwe. Kuphinde futhi kwandise ekutheni abantu noma abafana abancane badlwengule izingane. Ulwazi lolu luyadingeka ngoba luyasiza entsheni abantu abasebancane, abantu abasenekusasa abalibhekile yingakho befunda. Lezi zifundo zisiza ekutheni baziphathe, bangatholi futhi amagciwane kanye nezifo ezitholakala ocansini.

Kubalulekile ukuthatha kwemithi osuke unikezwe yona, unikezelwe yona i-TB. Lokhu kusiza impilo yakho. Ungalithatha ngesikhathi osibekile osukwini. Okuqonde ukuthi, njalo ngaleso sikhathi ilapho khona ozothatha khona imithi yakho. Imithi yakho-ke ibalulekile ngoba iyona ezokusiza ikukhiphe kuleso sifo. Kubalulekile-ke ukuthi uhlale uwedwa isikhathi esiningi, lokhu kuzonciphisa ukubhebhethekisa kwaso isifo kubanye abantu. Kuqonde ukuthi lokhu uma kwenzeka ukuthi uphambi kwabantu, ufake isifonyo esizovala, umlomo, uma ukhohlela, ukhohlela uyavala ngisho uthimula. Wenza isiqiniseko sokuthi indawo okuyona ihlezi ihlanzekile.

Abantu abanokukhubazeka banamalungelo njengawo wonke umuntu ekutheni bathole izimfanelo zabo. Lokhu-ke kuqonde ukuthi kumele kube nezindawo noma kumele kube khona izikhala la bazokhona nabo ukuthi basebenzise izinto zomphakathi njengawo wonke umphakathi. Engiqonde ukuthi kube khona la kuney'tebhisi khona, kubekhona indawo la kuzokwazi ukuthi kuhambe khona izihlalo lezi ezinamasondo. Kuthi la khona, kuney'ndawo la kunyuka kunyukela, kube khona indawo eyakhelwe bona ukuthi bakhone bahambe kahle.

Izinselelo ezikhona zinkulu ezindaweni zasemakhaya, lokhu kudalwa ulwazi olungafinyeleli kahle entsheni nokuthi yini abakhonayo ukuyenza nokuthi futhi yini abangakhoni ukuyenza. Ngoba uyakwazi ukuhamba uyokhuluma nosonhlalakahle akusize ekufakeni izivimbeli senzalo. Futhi akwazi ukuthi lokhu akugcine phakathi kwakho naye engakamtsheli umzali. Kuyaye kube khona-ke isikhathi la umuntu asuke engaphansi kweminyaka kudingeka umzali, nalapho ikhona imigomo ongakhona ukuthi uyilandele ekutheni usizakale. Kodwa into ebaluleke kakhulu ukutholana nolwazi lwaleyo nto osuke ubhekene nayo.

Umlayezo engathanda ukuthi ugxile kakhulu, ilo wokukwazisa intsha, ikakhulukazi ngoba utholukuthi esikhathini samanje intsha ebulawa yingculaza kakhulu. Uma kulo lwazi lukhiqizwa, kufanele luqondiswe entsheni ukuthi yini engasiza ukunciphisa ukubhebhetheka kwalesi sifo. Nokuthi yini futhi esizayo ukuthi singaqhubeki noma singadluleli ezinganeni. Ukuthi uzivikela kanjani wena muntu, ingabe umuntu wesilisa noma ingabe umuntu wesifazane, nokuthi uzivikelela kanjani wena ngane, ukuthi uyisuse kumama uyihambise kwingane. Lokho-ke kungasiza-ke ekutheni linciphe izinga labantu abasha abatholakala benalesi sifo.

Isithiyo esikhulu ababhekene nazo, ukuthi osompilo ababafica ezikhundleni zezempilo abakwazi ukuthi bangabasiza kanjani. Lokho kuqonde ukuthi abanalo ulwazi lokuthi umuntu osendaweni noma esesimweni esikanjena usizakala kanjani. Lokho kuyababambezela kumuntu ozama ukuthi ahlele impilo yakhe. Ngoba lokho kwenza ukuthi angazikhoni ukuzifeza zonke izimfiso zakhe, evinjwa indawo akuyona, abantu abasebenza khona, kanye nezimo ezikhona ngaphakathi kulowa mtholampilo.

Abantu abadala basendaweni kumele bahambe ibanga elide ukuze bazokhona ukuthi bathole usizo lomtholampilo noma izibhedlela. Ukwenza-ke noma ukuqasha izimoto ezingakwazi ukuthi zibathathe abantu abadala zisheshe zibafikise ezindaweni zokuthola usizo, kusiza kakhulu, kusiza kakhulu kubantu abadala ngoba abasahambi ibanga elide. Okuqonde ukuthi abafiki sebegula kakhulu okudalwa ibanga elide. Phezulu kwalokho futhi kusiza ukuthi basheshe bathole ukusizakala, basheshe ukuthi bagoduke baye emakhaya. Lokhu akusizi-ke abadala kuphela, kusiza nabashayeli futhi, ngoba uma bekwazi ukuthola indawo la abangathola khona abantu abadala behlangene bangakwazi ukuthi babathathe ngokushesha.

Isimo esikanjena asikwenzi uzizwe kahle. Isimo esikanjena sikwenza uphatheke kabi, ngoba ngobudedengu obukwenzeke esibhedlela sikahulumeni. Okuqonde ukuthi umuntu wesifazane lona ubenganakekelwe ngokufaneleyo, akazitholanga zonke izimfanelo ebekumele azithole ukuze akwazi ukuletha emhlabeni lo mntwana umntwana aphile. Lokhu kubeka isithombe esibi kuleso mtholampilo or kuleso sibhedlela, phezulu kwalokho kubeka isibonakaliso noma isibuko esibi kuhulumeni, ekutheni akakhoni ukuthi avikele abantu, abantu ababelethayo, abantu besifazane uma sebefike emtholampilo.

Uma ngisola izimpawu zokuba ne-COVID-19. Into yokuqala ukuthi ngivakashele umtholampilo oseduzane nami, ngivakashele udokotela oseduzane nami, ngivakashele isibhedlela eseduze nami. Ukuze bayongihlola ngobuchwepheshe ukuthi ngempela nginayo yini. Phezulu kwalokho, kuzomele ngigqoke isifonyo esizokwenza ukuthi ingabhebhetheki igciwane lande kwabanye abantu, ngesikhathi ngisasolwa, nangesikhathi sengitholile ukuthi nalo. Kuzomele ngizihlukanise kubantu, ngizame ukuthi ngibe ngedwana, lokho kuzophinde futhi kunciphise amathuba okuthi lesi sifo sibhebhetheke kakhulu sitholwe abanye abantu.

Kubalulekile ukuphaphamisa noma ukusimamisa isithunzi sabantu abakhubazekile, ukuze nabo bazizwe beyingxenye yomphakathi njengawo wonke umuntu. Bazizwe nabo ukuthi babalulekile, nokuthi abakuletha etafuleni nakho kubalulekile njengabo wonke umuntu. Lokhu kuyasiza, kusiza ekuziphatheni kwabo, kusiza futhi ekutheni bakuthakasele ukusiza, bakuthakasele ukwenza izinto eziningi emphakathini, bangaziboni njengabantu ababandlululekile noma abacwasekile emphakathini. Lokhu kusiza ukuthi kulethe injabulo kwakhe futhi impumelelo kubantu bonke.